Nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi ka vanhu va tiphina hi inthanete ndza pfumela hikuva hinkwenu sweswi hi le ku xaveni ka data tifoni ta masiku lama ti tirha hi inthanete a wu swi koti ku tirhisa foni ehandle ka data hinkwenu hi xavetela data hi mali ehenhla ka swona nxavo wa data i mali yo tala.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C wu hambanile hi mhaka yo ku hakeriwa mali yo hambanahambana mina leyi a ndzi nga ta yi ndzi teka a ndzi ta teka Vodacom hi mhaka ya leswaku ndzi tolovele ku tirhisa Vodacom ndzi rhandza na mali leyi ndzi yi hakelaku a yi talanga swinene.

Mina a ndzi titwi kahle hi mhaka leyi yo va data yi esipayara ku ve data ra mina ra ha tele hikokwalaho ka ku a ndzi swi koti ku ri tirhisa a va a va hi nyiki data ra hina a va hi ngeteleli masiku yo hi ri tirhisa a swi ndzi khomi kahle.

Hi n'hweti ndzi tirhisa data ya makhumenhungu ndzi tlhela ndzi tirhisa netiweke ya Telkom.

Data ya ti-cellphone va yi vitana leswaku i inthanete data yi yi hi pfumelela leswaku hi endla hinkwaswo efonini hi kota ku langutisela tivhidiyo hi kota ku langutisela tinsimu hi kota ku nghena ka inthanete.

Loko a hi ri na mpimelo yo hi fanele hi tirhisa data yi nga ni hi n'hweti a ndzi nga ta tirhisa ngopfu data data a ndzi nga ta nghenanghena ngopfu eka inthanete a ni ta nghena ntsena loko ni lava ku endla swilo leswi nga na nkoka loko ku ri swilo swa xikolo swilo swa ntirho kumbe swilo swa laha emisaveni a ndzi nga ta yi tlangisa .

Hi mavonelo ya mina lexi ndzi nga ta xi hlawula ku tirhisa Wi-Fi ematshan'wini ya data a ndzi ta tirhisa Wi-Fi hikokwalaho ku Wi-Fi hi yi tirhisa hi tele kambeni data u yi tirhisa u ri nexe naswona mali ya kona ya durha kambeni Wi-Fi ha swi kota ku hi yi tirhisa hi tele hi hlengeleta na mali hi hakela.

Ndlela leyi ndzi landzelelaku leswaku data ya mina ya fikelela ndzi endla leswaku a ndza ha ngheni ngopfu eka inthanete ndzi ndzi endla leswi swi nga na nkoka ntsena a ndza yingiseli tinsimu a ndza ha langutiseli swilo ndzi endla leswaku ndzi tirhisa swilo swi .

Hikokwalaho ka ku ri data yi yi tirhisiwa hi wun'wana na wun'wani lana a misaveni so swi na koka ku hinkwenu hi tirhisa data na tiselifoni hinkwato ti kota ku ti tirhisa data.

Ndlela leyi mina ndzi yi vonaku ku ri ndlela ya kahle ku hunguta ntirhiselo ra data i ku hi fanele hi tirhisa data hi ndlela leyi ya nkoka yi nghena ntsena eka inthanete loko hi lava ku endla tidyondzo ta hina kumbe swilo swa le ntirhweni kumbe mahungu ya le tikweni hi nga tirhisi data hi ndlela ya vusopfa.

Swichudeni swa sogola loko va fanele ku tirhisa data mayelana na tidyondzo ta vona hikuva a hi hinkwenu hi kotaku ku hi xava data ku na maqingo man'wanyani ma heta data swinene se ni swi laveka leswaku va xava data ya mali ya le henhla a hinkwenu hi kotaku ku fikelela xiyimo xexo.

A ndzi ta hlamusela malume leswaku data kumbe data bundle yi tirha hi ku nghena eka inthanete na ku nghena eka YouTube, Facebook na WhatsApp ndzi va hlamusela leswaku va nga swi kota na ku langutisela mitlangu eka foni ndzi va.

Masikulama data ya durha hi mhaka ya leswaku un'wana na un'wanyana u na riqingho un'wana na un'wana u lava ku nghena eka inthanete hi Xinghezi va ri yi le ka high demand hi swona leswi swi endlaka leswaku data yi ya emahlweni yi durha.

Vanhu masiku lama va xava data matirhiselo ya data i ku nghena eka inthanete i ku u swi kota ku vulavula na vanhu u kha u tirhisa Facebook, WhatsApp, Twitter na swin'wana na swin'wana.

Leswi munhu a nga swi endlaka eka riqingho ra yena ra le nyongeni hi ku tirhisa data a nga nghena eka inthanete a nga kota ku vulavula na vanhu hi ku tirhisa Facebook kumbe WhatsApp a nga swi kota leswaku a langutisela mitlangu hi data swi tele leswi munhu a nga ta swi endla hi data.

Munhu a nga swi kota ku fikelela swilo swo tala hi ku tirhisa data munhu a nga swi kota leswaku a tirha hi ku tirhisa data a vulavula na vanhu a nghena eka inthanete.

Ina data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi data wa swi kota ku yi tirhisa kun'wana na kun'wana laha u nga kona wa swi kota ku yi tirhisa loko u ri kaya u ri exikolweni u ri hinkwako laha u yaka kona kambe Wi-Fi u yi hakela emutini yi tirhisiwa hi vanhu vo tala naswona loko wo huma hi gede u nge he swi koti ku yi tirhisa.

Ku pfaleriwa ka data swi vula leswaku a wu xavangi data se ni a wu swi koti ku yi tirhisa yi pfariwile.

Na ku na ku hambana eka ku durha ka data eka three gig, four gig na five gig. Loko data yi ri ntsongo yi chipile loko yi ya ehenhla ya durha.

Ina ku tirhisa vhidiyo data swi dya ngopfu ku fona hi rito hi hikokwalaho ka leswaku loko hi fona hi vhidiyo hi kota ku vonana hi tlhela hi vulavula swi dya data swinene ku tlula ku fona hi rito.

Tihakelo leti fihliweke leti ndzi faneleke ku ti languta eka pulani ya data fanele u languta ti-sms kumbe timeseji leti va ku rhumelaka tona ta hlamusela leswaku data u nga yi xava njhani.

E-e, a swi kahle leswaku data ku va na nkarhi lowu expire-aka hi wona a ku fanele leswaku un'wana na un'wana loko a xava data siku leri nga ta hela hi rona data ri hela hi siku lero hikuva van'wani data yi expire ya ha tele swinene ene naswona i mali leyi nga lahleka.

A ndzi ta komba malume leswaku loko u loko data yi herile u fanele ku ku xava yin'wani va fanele ku xava airtime loko va heta kwalano va dayila tinomboro leti nga ta va yisa eka ndhawu leyi yo xavisa data ivi va hlawula leyo ringana mali ya vona leyi va nga xava ya airtime.

Nkoka wo xava mobile data i leswaku u kota ku ku yi tirhisa ku endla hinkwaswo u kota ku nghena eka inthanete u kota ku vulavula na vanhu u ku kota ku langutisa tivhidiyo u kota ku yingisela ti tinsimu hinkwaswo leswi u swi lavaku wa swi kota ku swi endla loko u xavile mobile data.

Pulani ya data ya tiselifoni yo xaviseka swinene i Telkom hi yona pulani ya kahle loko munhu a lava data yo chipa yo ringana kahle n'hweti.

Ina ku na tiphasela to hambanahambana ta data to stream na timhaka ta social media hi mhaka ya leswaku loko u xava data wa swi kota leswaku u hlawula leyi u yi lavaka naswona data ta hambana na matirhiselo ya kona.